Mina ikambiso engingathanda ukuthi ilandele yokubuthelela imali yokuthi ngaphambi kobana isitokfelesi sithome. Ngingathanda ukuthi woke umuntu sikhambe siye e-police station nasifika epolice station emaphoyiseni sifike senze ama-affidavit wokuthi woke umuntu uzokukghona ukukhipha imali inyanga nenyanga begodu sizoba ne-account yinye la sizokudiphozitha khona imali le begodu sizokuba nemihlangano inyanga nenyanga kuyatjho kuthi enyakeni soba nemihlangano ematjhumi nambili twelve begodu imali le nasiqeda ukuyi-collector inyanga nenyanga kuzoba nomuntu ozoyifaka e-bank nakaqeda uyifaka. Kuzokufuneka bonyana kube ne-slip esikhombisa ukuthi idiphozithiwe imali leyo begodu nokuthi yimalini.

Indaba yokuthembana ibaluleke khulu ngombana la kunemali khona ukuthembana kuyafuneka ngombana ngombana ngombana nakunganakuthembeka ayikho into ezokulunga manje kubalulekile ukuthi vele esitokfeleni kuthembanwe woke umuntu athembe omunye begodu vele nakuthonywa isitokfelesi qangi kufuneka abantu abazwanako. Kufuneka abantu abazwanako abathembanako ngoba ukuthi yoke into ikghono ukukhamba kuhle esitokfeleni ukuthembana ukuthembana kuyafuneka ngikho okumele kukhambe phambili.

Iye, iye iqiniso ukuthi nawurhola ngedijithali awuphumi ngendlini ngombana imali le iyokungena ebhangeni yakho wena uzobe uyikhethileko. Isizekelo ngitjho bona bonyana nangabe urejiste nge-Capitec bank imalakho ezokungena ebhangenakho ye-Capitec. Bese wena ungakhamba uyoyikhipha namkhana nini la ufuna khona begodu imali leyo uzokukghona uyitjhega ku-bank account yakho le i-mobile bank account esefowunini. Akusafuneki ukuthi ukhambe uyokujama imijeje emide bathi uyokufuna imali ingena dijithali ingena efowunini uhleli ngendlini.

Kubalulekile ukuthi umuntu azi imigomo yetjhorensi ngokuyelela.

Nangingaba mdosiphambili wesiqhema somrholiswano amagadango engiwathatha kukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi woke umuntu uyangithemba ngemali begodu ngingaletha nobufakazi ukuthi yoke imali esiyibekileko la kusitokfeli ikhona ebhanga. Nokuletha iin-statement neenlibhu zama-bank dephozitha zokudibhozitha begodu ngibaqinisekise ukuthi imali le yoke ngiyiphethe kuhle begodu ngiqinisekise kuthi woke umuntu okhona esiqhemenesi namkha esitokfelenesi. Imali uyayikhipha inyanga nenyanga ngendlela esavumelana ngayo nakuthoma istokfeli njalo kuzokuba nokuthembana noberegisana kuhle esitokfeleni.

Ngokuya ngami imali le yesondlo

Ukuthi ngivikele imali lami kuthi ingathathwa bogalajana nge-internet mina ngenza isiqiniseko so isiqinisekiso isiqiniseko sokuthi

Batjho ukuthi iintokfela zifundisa abantu izinto ezinengi. Yokuthoma zifundisa abantu ukubulunga imali inyanga nenyanga ngombana iintokfeli ezinye zifuna kuthi inyanga nenyanga ukhiphe imali eso soso begodu zifundisa noberegisana as njengabantu ngombana if nangabe akuberegisanwa ku-stokfeleni ayikho into ezokulunga begodu isitokfela sifundisana nokuthembana ngombana angekhe nenze isitokfela ningathembani. Njengombana sikhuluma ngemali siyazi ukuthi yeyi imali abantu abanengi iyabalwisa. Ngitjho ukuthi hayi abantu abanengi isitokfeli siyafundisa ukuthi kumele uthembe abanye abantu uberegisane nabo ukuze kube nemiphumela emihle ekugcineni imiphumela leyo ukuthi woke umuntu athole imalakhe irerhe iphelele.